Mo nakong ya segompieno go dirisiwa data thata go tsena mo inthaneteng, mefaratlhatlha ya sephiri, go ithuta go dirisana le batho le go tsenya dikopo tsa tiro nna ke dirisa data ka metlha segolo bogolo ka ntlha ya go dira dipatlisiso, go dira dithuto tsa online le go buisana le ditsala. Ke dirisa data e tswang mo network provider ya Vodacom one point five gigabyte ka fifty rand letsatsi le lengwe le le lengwe fa ke le mo mefuta futa ya dithuto tse di dirisiwang mafoko fela o ka.

A tsenye sim card mo mogaleng a netefatse gore sim card e na le airtime kgotsa a reke data ka yone fela fa e le sim e ntšha.

Go reka mowa mme o fetole go nna data e thusa fa o sa itse ka pele gore o batla data kgotsa airtime, o itirela tshweetso morago fa o na le pula twenty o ka reka five hundred M B data bundle ka pula fifteen mme wa tlogela pula five ya airtime.

Ee, ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa mobile data internet di ama batlhoka ditiro ka tsela e masisi segolo jang mo lefatsheng leno le re phelang mo go lone le le etelelang pele ka thekenoloji, di thibela go batla tiro ka intanete tiro tse dintsi di tlhagisiwa mo website social media kgotsa mo mepolokelong ya tiro job portals, go palelwa ke go romela kgotsa go amogela dikoloto tsa tiro bašomi ba tiro gantsi ba kopiwa go romela CV ka email kgotsa ba tlatsa online forms.

Mo kgweding e e fetileng ke rekile data ya two gigabyte ka seventy ranta mo network-eng ya MTN ke dirisitse mo malatsing a le ten segolo jang ka ntlha ya gore ke ne ke dirisa YouTube go lebelela dithuto ke buisana ka WhatsApp le go dira dipatlisiso tsa tiro ke lemogile gore ditlhwatlhwa tsa data di kwa godimo segolo jang mo bathong ba ba sa direng fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela theko per gigabyte go nale bonus data kgotsa off peak data nako e data e tshwanetseng go fela network coverage.

Ke rata go reka ten gigabyte ya data kgwedi le kgwedi ke e dirisa thata mo di App eng tsa me jaaka WhatsApp, YouTube le Facebook ka dinako tse dingwe ke kgona go e fetsa pele ga kgwedi e fela segolo jang fa ke le mo YouTube letsatsi le letsatsi ke bone gore fa data e tsena ka letsatsi la ntlha la kgwedi go nna motlhofo go laola le go itse sentle gore e tla fela leng.

Thekenoloji ya five G ga se fela ka lebelo la data ke kgato e e bulelang lefatshe mafelo a a bošwa a kgwebo, thuto, botsogo le botshelo jwa letsatsi le letsatsi fa five G e ka fitlha mo lefelong la me ka botlalo ke tla kgona go dira dilo tse dintsi ka lebelo le le kwa godimo di-video tsa me di ka laolwa sentle ga ke kitla ke emela mme bareki ba ka kgona go bona diaparo dintsi di tsholetsa ka real time.

Fa data e fela ka pele dirisa emergency data bubdlea tse dinnye reka bundles tse di sa tureng one gigabyte kgotsa two gigabyte go tswelela ka se o neng o se dira thiba auto play, thiba auto update, App update especially mo android, iphone di ka fetsa data ka bonako. Go boloka data setelela data usage go dira gore phone e go itsise fa o atamela go fetsa data reka data bundles tse di ikgethileng eg TikTok, YouTube bundles.